Unobangela kungaba linani labantu abahlala lapho emaplasini kanye nesimo somnotho.

Umraro lo ungararululwa ngokobana lapha emitholapilo ebomakhambangendlwana isiwa khona kube kukuthi iphepho lapho lisezingeni eliphezulu, njengokobana zisiwe hlanu kwenteyitjhi zamapholisa.

Akusikuhle nokho bona amalunga wepalamende aye eembhedlela zangaphetjheya namkha lezi ezijameleko batjhiye zekhayapha zakwarhulumende. Kanti kunokobana balungise lezi zakarhulumende ekutheni zibe sezingeni eliphezulu, ukwenzelela bona woke umuntu afumane isizo elifaneleko begodu nesizo elisezingeni eliphezulu.

Isisombululo salokhu kungaba kukuthi lokha i-embulensi ibiziwe endaweni ethileko, kuzokufanele bona ikhambe neenkoloyi ezimbili ezizokukhamba ngaphambili nangemva, eyigadileko bonyana ingabanjwa ziinlelesi ziyidlelezele.

Angiboni bona imijeje emide le emitholapilo ingaphunguka, njengombana abanye abantu bangana i-inthanethi. Ngakho-ke bazokuya emitholapilo bayokujama imijeje emide.

Kufanele kusolwe amadorhodere kanye nabonesi, ngombana kumsebenzi wawo bonyana batjheje woke umuntu namkha zoke iingulani kusese nesikhathi, ukuqinisekisa bona kube nemijeje emide bekwenzeke nezenzo ezitlhuwiswakezi.

Lokhu kubangelwa kukobana imitjhoga kanye neensetjenziswa eembhedlela zikarhulumende, azikaneli namkha ziyatlhayela begodu netjhejo lakhona lisezingeni eliphasi.

Ziimbhedlela ezibhadalwako namkha ziimbhedlela ezingaveli ngaphasi korhulumende, kodwana ngaphasi kwabantu namkha umuntu othileko. Nakuziimbhedlela ezisezingeni eliphezulu namkha lapho itjhejo lakhona embhedleleni lezo lisebujameni obuphezulu.

Kungaba kumbi khulu, ngombana abanye abantu abakholelwa ezintweni zesintu ekufana nokukhamba iinyanga. Kunokobana benze njalo bangasithatha isigulesi basipopole, bebasikhombise bonyana bona ngokwemitjhini ababoni litho. Kwanje kuzofanele bona isiguli lesi sikhambe siye ekhabo, namkha siye kwakhe siyozihlola sona bonyana ikinga namkha umraro ungaba kuphi.

Iinkoloyi zabacimimlilo azijami emarobodweni, ngombana zisuke zirhabele lapha kuvele khona isenzeko esimbi, somlilo namkha sokutjha. Nofana ukujama kwazo emarobodweni kuzobonela isikhathi, bebafike lada sekwenzeke umonakalo omkhulu, endaweni lapha kuvele khona umlilo namkha lapha kutjha khona.

bakhamba bavakatjhela iindawo okufana neenkolo lapha bafundisa khona abafundi, ngokobana bazivikela njani lokha nakuvele isigameko esimbi somlilo, namkha bazivikela njani emlilweni.

Ijinifomu yabo le iqakatheke khulu, njengombana ingabambi umlilo msinyana. Kanti lokha wena nawuzimbathele ijazi, umlilo ungawubamba msinyana.

Uvumelekile bona ubize abacimimlilo bazokubhula umlilo usesemncani. Ukwenzelela namkha ukukhandela bona umlilo lona ube mkhulu, bewone izinto ezinengi begodu ube yingozi nebantwini nebantwaneni.

Bazifundele iintwezi, ngakho-ke kuba lula kibo bona bathi nabafika esehlakalweni, babone namkha bathole bonyana isisusa somlilo kungaba yini namkha khuyini.

Iye, umlilo lo ungalumatha kutjhe iinkhotha, ngombana umlotha lo ebawuthinthela phasi usuke usavutha. Kanti-ke kuthi lokha nakunomoya, ungawuvuthela umlilo lo bewulumathe utjhise iinkhotha.

Bangalinga ukuthela ihlabathi gegana nemizi yabo, ukwenzelela bona nayo ingabambi umlilo. Namkha bangadosela abacimimlilo umtato ngokurhabako ukwenzelela bona bafike kusese nesikhathi, bakwazi ukucima umlilo lo nokukhandela bona utjhise imizi yabo.

Kuzokufanele bona abantu bajoyine iphayiphu lesicimamlilo ne-pipe leempompi lamanzi, ukwenzelela bona bakghone ukuthela lapho iphayiphu lela lesicimamlilo lingafiki ngakhona. Namkha kuzokufanele bona abantu baguge amabhakede wamanzi, bathele ngapha ngapha kunomlilo ngakhona, abanye bangaje bathela nehlabathi.

Kukwenza isiqinisekiso sokobana, ikoloyakho uyayivala amaphayiphu woke begodu ayikhambi ikghuthula i-oli namkha ayivuzi i-oli ngaphasi.

Kufanele bona abantu la bangaphandle bathele ihlabathi ngemnyango, namkha lapha kuvuleka khona njengefesidiri. Ukwenzelela bona abantu laba abangaphakathi bakwazi ukuphuma, bangatjhiswa mlilo namkha bangabulawa mlilo. Okhunye godu bangaje bathela amanzi nehlabathi nayo, emnyango bona bakwazi ukuphuma laba abangaphakathi.

Niyabathatha nibahlole bona boke abakalimali na begodu baphefumula kuhle na. Nakukhona odosa nzima ekuphefumuleni, niyamthatha nimvuthele umoya. Bese nidosele i-ambulensi umtato bonyana bafike ngokurhabako.

Iye, uvumelekile bona uje ucima umlilo, ukukhandela bona umlilo loyo ungathuthukeli phambili bewutjhise nezinye izinto, namkha wenze umonakalo omkhulu.

Ngingamyelelisa ngobungozi bomlilo nokuhlala endlini yotjani, njengombana utjani bubamba umlilo msinyana. Ngakho-ke lokha nakazokuhlanganisa iintambo zegezi ngokungemthetho, lokho kungabangela bona indlu yotjani leya ibambe umlilo. Namkha igezi le engagcina itjhisa utjanobu naye atjhela ngaphakathi.

Umlilo wegezi awucinywa ngamanzi, ngombana lokho kwenza bona ube mkhulu namkha amanzi ayawuphembetha umlilo bonyana ube mkhulu. Ngakho-ke kufanele bona uwucime ngehlabathi.

Kufanele wenze isiqiniseko sokobana ikoloyakho ilungele ukukhamba endleleni. Ngalokho-ke bonyana woke amaphayiphu avaliwe begodu ayikhambi ivuza i-oli endleleni, namkha ayikhambi ikghuthula i-oli. Ngalokho-ke zabe wenze isiqiniseko sokuthi ikoloyakho iphephile emlilweni.

Kufanele ahlale aphethe ibhodlelwana lela lokucima umlilo ngebhesini yakhe. Ukuqinisekisa bonyana woke umuntu uzokuphepha nalokha sele umlilo uthoma bazokukghona ukuphuma bebalinge ukuwucima.

Umphakathi kuzokufanele bona uhlangane, ukufundisa abentwana ngobungozi bomlilo. Njengokobana kube nomunye ovela namkha abanye abavelako, ababa ziimbonelelo ebantwaneni ukobana umlilo wenzani. Njengokuthi omunye abatjele bonyana, mina ngakwethu kwatjha namhlanje sekunje nanje ngesibanga somlilo. Omunye avele abatjele ukuthi ningibona nginje sele ngitjhile ebuswena kungesibanga somlilo. Lokho abentwana kungabavula amehlo bonyana balise ukudlala ngomlilo, njengombana umlilo uyingozi khulu.

Iinkhukhula lizulu elina ngamandla begodu elinomoya omkhulu.

Iinkhukhulezi ziba seendaweni lapha khona kuzele amasimu, neendaweni lapha khona kunefuyo enengi.

Kuqakatheke khulu ukutlhogomela abantu abalupheleyo emakhaya wabo njengombana basifundisa ngezinto ezinengi zekadeni namkha emandulo. Ezinye zazo siphathelene nokulima namaplasi kanye nefuyo ekutheni ifuyo itjhejwa njani begodu nemaplasini iindlela ongazisebenzisa ukuthi amaplasakho athele khulu.

Ubudisi bokuqalana nemindeni etlhogomela abantu abalupheleko ukulahlekelwa kwabo komkhumbulo ekutheni bonyana kuyabakatelela ukuthi balinge ngazo zoke iindlela ekutheni babuyise imikhumbulo yabo.

Imiphakathi ingasiza ngokuthi inikele ngokudla ekufana njengokuthi amapaka wokudla kanye nezembatho.

Kufanele kubenemilaga kanye namagadango athathwako ekutheni nabangatlhorisa umuntu olupheleko bazokugwetjwa isikhathi eside namkha nabo bazokutlhoriswa ngendlela leyo.

Kuqakatheke khulu ukuhlonipha abantu abalupheleko namkha abadala njengombana kusibusiso esikhulu esivela kuZimu leso begodu abantu abadala namkha abalupheleko bangayona ipilwakho.

Akafiki ngendaweni yangekhethu amatlinigi

Bangabona umraro wokobana kuriyadwe ekwakheni iimbhedlela emaplasini linani labantu abahlala emaplasini kanye nebhoduluko labo.

Umraro lo ungararulula ngokobana kubeneenkoloyi ezikhamba neenkoloyi lezi zemitholapilo ebomakhambangendlwana. Ekutheni zibe bonogada namkha zigade bezitjhejisisa bonyana akunalelesi ezama ezizama ukulelesela imitholapilo le nokweba iinkoloyi.

lesi ngizizwa ngidanile namkha ngikathabi njengombana amalunga wepalamende wona lokha nakagulako aya kibodorhodere namkha iimbhedlela ezizijameleko. Kunokobana balungise iimbhedlela zikarhulumende ekutheni zibe netjhejo elisezingeni eliphezulu begodu zibe neensetjenziswa ezisezingeni eliphezulu ukwenzela bona woke umuntu avikeleke bekaphephe.

Isisombululo salokhu kungaba kukobana lokha i-ambulance ibiziwe endaweni ethize kuzokufanele kubeneenkoloyi ezimbili ekhamba nazo ekubonogada ezigadako bonyana lapha i- ambulance le ibizwe khona akunalelesi ezilinga ukuyidlelezela.

Ubulwelwe bentumbantonga bulwelwe obuphilako ngaphakathi emzimbeni womuntu obungalaphekiko. Bungatshwayeleke namkha bungatheleleka lokha abantu nabathinta iingazi zomuntu onobulwelobu nofana onentumbantonga bungatheleleka ngokomseme nalokha umma onentumbantonga amunyisa umntwanakhe omncani ibele.

I-AIDS sigaba esingeneleleko sentumbantonga kanengi sibangela kulokha umuntu nakangazitlhgomeli lokha nakaphethwe yintumbantonga njengokobana asele imitjhoga yakhe ngokufaneleko begodu angeqisi amalanga. Leso kusigaba esibudisi begodu esiyingozi khulu njengombana sithatha amaphilo wabanye abantu.

I-AIDS nofana i-HIV muntu angathola ngeendlela ezihlukileko. Njengalokha abantu bathinteka iingazi zomuntu one-AIDS nofana HIV. Ingatheleleka ngokomseme nalokha umma one-AIDS nofana HIV amunyisa umntwanakhe omncani ibele.

Umuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV nofana I-AIDS ngingamyelelisa bonyana athathe imitjhoga yakhe ngokufaneleko begodu azitjheje.

Amagadango angathatha mumuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV ukobana aye ngemtholapilo ayozihlolisa begodu athole nemitjhoga yakhe ukwenzelela bona aphile begodu angabulawa sisifesi.

Indlela abantu bangaziphephisa ngayo ekutheni bangatholi i-HIV nofana i-AIDS kukobana batjhinga ngemitholapilo bathole amapilisi ebizwa ngokobana yi-PrEP laba bazowasela lokha nabazokuya ngemsemeni benzelele kobana bangasuleleki ngentumbantonga le.

Ukobana urhulumende avule iindlela ezifitjhazana zokobana zikhona ukudlula nama-ambulance akhona ukudlula ekwenzeleni bonyana abantu bakghone ukuthola isizo.

Ngicabanga bona angekhe kwayiphungula imijeje emide emitholapilo njengombana abanye abantu banganayo i-internet yokobana bafake iimbawo zokuya emitholapilo nje-ke bazokuya emitholapilo bayokujama imijeje emide kwenzela bonyana bafumane isizo.

Kufanelwe kusolwa abodorhodera kanye namanesi njengombana kumsebenzawo batjheje woke umuntu kusesenesikhathi ukukhandela namkha ukwenzelela bonyana kungagcini sele kubanobungozi obenzakalile kanye nofana izehlakalo ezimbezi.

Unobangela wokwenza wokobana abantu abanengi baye eembhedlela zangeqadi kungombana itjhejo eembhedlela zakarhulumende lisezingeni eliphasi begodu nezinye iinsetjenziswa azikho.

Iimbhedlela ezizijameleko kuziimbhedlela ezingaphasi korhulumende kodwana ngaphasi kwabantu abathileko namkha umuntu othileko begodu kuziimbhedlela ezinetjhejo eliphezulu iinsetjenziswa ezaneleko imitjhoga eyaneleko begodu kuziimbhedlela ezibhadalwako lokha umuntu nawuyokufuna isizo.

Awa, abelaphi bendabuko abasathathelwa ehloko esikhathini sanje ngombana abantu abanengi sebakholelwa khulu kibodorhodera besikhuwa namkha kibelaphi besikhuwa.

Awa, angicabangi bonyana iinhlahla zesintu zifakwe eembhedlela namkha emitholapilo njengombana abanye abantu bangakholelwa kizo iinhlahlezo.

Angicabangi ukobana iinhlahla zesintu zingakwelapha ukugula kwamalanga la njengombana okunengi kwawo kulatjhwa mitjhini yemikhuwa begodu kukugula okungasingokwemvelo kodwana kukugula okukhamba abantu basuleleka ngakho nabazipheleleko ephasinapha.

Kuzokufanele bona umnyango wezepilo uqatjhe abantu ababelaphi besintu ukwenzelela bona lokha abantu abantu namkha izakhamuzi ziza emitholapilo neembhedlela zizokufuna isizo kube khona nalaba besintu babahlathululako bonyana iinhlahla zesintu nazo ziyabelapha ukugula abaqalene nakho begodu

Awa, ihlangano eyengamele zepilo ephasina ayiyenzi imizamo yokuthi zithathelwe ehloko njengombana sele kukhulunyiswa khulu iinhlahla zesikhuwa nje.

Into engasiza khulu ekutheni ukufakwe iinhlahla iinhlahla zesintu emitholapilo kukobana kuqatjhwe abantu besintu abafana njengeenyanga.

Kuze zibengamabhodlelo njengeenhlahla zesimanjemanje.

Awa, abonesi nabodorhodere ematlinigi akukafaneli bonyana bafundiswe ngokugula okufaka iinhlahla zesintu kodwana bona bangafundiswa ngezesikhuwa kwaphela. Kuthi zesintu zona kube bababantu abafana njengeenyanga ebazisebenzisako nafundisa ngazo abanye abantu.

Iye, abodorhodere kufanele basizane nabelaphi bendabuko ukwenzelela bonyana bacime amanye amagulo njengobana amanye amagulo angekhe alatjhwa ngendlela yesiko kodwana ngendlela yesintu. Ngalokho-ke kungaphunguka namkha kungehla inani labantu ebalele emibhedeni

Angiboni bonyana kungaba yindlela ehle leyo namkha eembhedlela kubenenyanga erhatjha iindawula njengombana abanye abantu bangakholelwa eentweni zeenyanga nezamadlozi ngalokho-ke inani labantu ebayako esibhedlela leso lingehla khulu.

Kufanele bona zibekwe zoke namkha endaweni eyodwa lokha nasele zifakwe emtholapilo.

Angiboni kwenzeka bona imitholapilo ibambisane neenyanga nezangoma njengombana inani labantu abanengi lingakholelwa eenyangeni kodwana kuZimu nakibodorhodere.